Morogo mongwe o sa itsegeng thata e go ka nnang molemo go o leka, ke broccoli. Broccoli ke morogo o o nang le dikotla tse di nang le melemo, e le mmalwa ya botsogo. E na le di-vitamin-i le di-minerals tse dintsi, broccoli ke motswedi o o siameng, wa di-vitamin C le K fibre, le dikotla tse dingwe tse di botlhokwa. E na le tshegetso ya boitekanelo jwa tshilo ya dijo.

Go jala dipanana, dipanana di tlhoka ditlelaemete tse di bothito. Tsa bo boa matsatsi tse di nang le bongola jo bontsi le lesedi la letsatsi. Dipanana gantsi di dirisa di polante tsa setso sa di-tissue, di tlhoka sebaka sa go lema matlhare a magolo. Dipanana di tlhoka go nosetswa le go sirelediwa ka metlha, mo diphefong tse di maatla, ka ntlha ya matlhare a tsona a magolo.

Ditamati gantsi dijalwa ka go dirisa dipeo tse di simolotseng mo teng ga ntlo, kgotsa tse di rekilweng go tswa mo ditamating. Ditamati di atlega mo maungong a bosa a a bothito, morago ga letlha la bofelo la serame mo lefelong la lona. Di rata mmu o elelang sentle, o nang le lesedi le le ntsi la letsatsi, ditamati gantsi di kutulwa fa di na le mmala o le go nna bonolo, go se kae go kgomiwa.

Dipeo tsa rooibos gantsi di jalwa ka letlhafula kgotsa dikgakologo. Dimela tsa rooibos fa di le dinnye di tlhoka tshireletso mo maemong a bosa a a feteletseng. Fa di fetsa go jadiwa matlhare a kotulwa ka selemo fa dimela dile nngwe go ya go pedi, matlhare a segiwa, a tlhotlhoriwa mme a tlogelwa go bidisa pele a omisa, go dira tatso ya teye. Fa a fetsa go oma a phuthelwa.

Melemo e e ka nnang teng mo boitekanelong jwa go ja rooibos, ke dithoto tsa anti oxidant. Rooibos ena le antioxidant tse di jaaka aspalathin le nothofagin. Tse di ka thusang go sireletsa kgatlhanong le kgatelelo ya oxygen. Rooibos e tshegetsa boitekanelo jwa pelo, e thusa ka tshilo ya dijo, ga e na caffeine. E dira gore rooibos e nne kgetho e e siameng ya ba ba kilang caffeine.

Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba rooibos-o ba lebanang le tsone. Ke phitlhelelo e e sa lekeng, ya di phitlhelelo ya naga le di dirisiwa. Phetogo ya tlelaemete le maemo a bosa, tekanyetso ya setegeniki katiso le tshegetso. Go rarabololwa dikgwetlho tse o tshwanetse go tlhatlosiwa go akaretsa le go fokotsa dikgoreletsi. Go tsenya tiriso e e tswelelang mekgweng ya temo le temo, go tshegetsa ditumalano tsa go abelana ka ditshiamelo.

Dngwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebanang le tsone gompieno. Ke phetogo ya tlelaemete, go tlhatswa ga metsi, tatlhegelo ya boitekanelo jwa mmu le ditshedi, phitlhelelo ya didirisiwa le go sa lekalekane, le mebaraka le dikgwetlho tsa ikonomi.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

Dingwe tsa maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng. Ke dipanana, diapole, dinamune le diterebe, ka gonne di na le boiketlo jo bo amanang le go kgona go dira ditiro tse di farologaneng. Boleng jwa phepho le tatso le go lema le go nna teng.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e jewang thata mo lefatsheng lotlhe. Ke ditamati, ditapole, le digwete. Ka go nne di gola ka bonako di bonolo go ka di lema, di boleng jwa phepo o ka kgona go ikatisa mo go apeyeng.

Mo temothuong ya segompieno ya dithulaganyo tsa dijo, dithoro le mabele di na le sampole ya dijo, le botlhokwa jwa economy.

Wine farming ke temo ya merara ya ntshokuno ya beine. E akaretsa go lema diterebe, go laola masimo a mofeini, le go roba diterebe tsa go dira beine.

Go ka itshimololela tshingwana mo diteining tsa rona mo lelapeng. O tlhoka lefatshe, dipeo le leruo, di dirisiwa motswedi wa metsi, kitso le thulaganyo, le ditsompolo tsa madi.

Go lemiwa ga rooibos go thusa gore go nne le mefuta e farologaneng ya ditshedi, le gore go sirelediwa tikologo ka mokgwa wa temo e e nnelang ruri. Tsosoloso ya lefatshe, tirisano tsa tshomarelo le tshireletso ya mo kotsing ya go nyelela.

Dithoro le dijo tsa dithoro tse ke di itseng. Ke ditlhaka tsa dithoro le dithoro tse di humileng ka dikotla, di botlhokwa ka gonne di na le melemo ya boitekanelo le boleng jwa phepo. Go ja dithoro tse di feleletseng go ka fokotsa kotsi ya malwetsi, a a sa foleng jaaka bolwetsi jwa pelo le bolwetsi jwa sukiri.

Dilo tse o tshwanetseng go di itse pele o ka jala rooibos o kwa temothuong ya gago. Ke lefelo la mmu o molemo, tlelaemete, go itse mekgwa e e siameng ya go lema le taolo ya metsi.

Rooibos e na le di nonofo tse di tlhomologileng, tse di dirang gore e nne polante e kgatlhang ya go rekisa. Rooibos e na le caffeine free, go farologana le ditee tsa setso kgotsa kofi. Rooibos-o ka tlholego ga ena caffeine, e dira gore e nne e siame ka nako enngwe le enngwe ya letsatsi. Rooibos-o e na le di antioxidant tse di kgethegileng jaaka aspalathin le nothofagin tse di thusang go lwantsha kgatelelo ya oxygen le go sireletsa kgatlhanong le malwetse a a sa foleng. Rooibos e na le profile ya tatso e e fetang, e kopana sentle le metswako e e farologaneng le menkgo, e letlang metswako e e itebagantseng wena.

Ditsela dingwe tse dišwa tse rooibos o e di dirisang ke indaseteri ya dijo. Rooibos-o e dirisiwa go dira oat meal le pudding e e nang le maungo. Dino, rooibos-o e tlhagisiwa ka ditee, ditshelo, metsi a a nang le tatso le dino tsa maatla, ditlolo le tlhokomelo ya letlalo. Rooibos-o ena le ditshaso tse di lwantshang botsofe le diritibatsi. Dtswaka tsa rooibos-o, ditsela di le botlhokwa, ka ntlha ya dithoto tsa tsona tsa go lwantsha thurugo le tsa anti oxidant-e, mo ditlhagisweng tsa tlhokomelo ya letlalo. Jaaka ditlolo tse di lwantshang botsofe le di-balm tse di ritibatsang.